Xa ndimenyiwe ngudadobawo womyeni ndingumfazi emcimbini, indlela yokunxiba ebonakalisa intlonipho kukuba ndinxibe amajeremane amade aphaa kufuphi namaqatha, ndibhinqe isikhafu esinqeni, ndifake ifaskoti, ndithwale entloko, ndinxibe into enemikhono emide eyitopi okanye isikipa.

Umhlobo wam ololunye uhlanga ndingamxelela ngendlela ekuqhutywa ngayo ngamanye ootata. Ndimcacisele ukuba xa ungena endlini uyawothula umnqwazi, naxa uzawuthetha nabantu abadala uyawothula umnqwazi. Loo nto ibonakalisa intlonipho.

Isinxibo sale mihla siye sanefuthe elingelilo kwisinxibo sesiNtu sootata abangamaXhosa. Kaloku sikhula kudala umntu ongutata engayinxibi ibhlukhwe emfutshane kwaye umntu ongutata ebebeka into emagxeni, ingaba sisilamba, ingaba yibhatyi kodwa loo nto ibonakalisa intlonipho. Umntu ongutata ebengayinxibi ivesti yodwa ebenxiba into ngaphezulu nokuba inemikhono ephelayo apha engqinibeni okanye enemikhono emide. Kodwa ngoku isinxibo sale mihla abantu abangootata bahamba ngooshoti, iimbambo zingaphandle, iingalo zingaphandle, zonke namakhwapha avelile. Banxiba iibhlukhwe ezibapitsa kakhulu ezibonisa ubudoda babo. Kodwa ke loo nto ibingenzeki ngexesha lootata, isiNtu sichaphazelekile nyhani.

Isinxibo sale mihla sinefuthe nyhani kwisinxibo sesiNtu soomama abangamaXhosa. Ngoku uye ubone abantu abanintsi indlela abanxiba ngayo kule mihla beveze amabele ngaphandle, izisu ngaphandle, banxiba izikeyiti ezikufutshane kakhulu eziveza amalungu abo angasese ngaphandle. Abanye wofika wonke umva lo ungaphandle, indlela abanxiba ngayo ayibonakalisi ntlonipho tu. IsiNtu soomama abangamaXhosa, hayi abasivesi ngeyona ndlela enesidima.

Umnyhadala othile wesiNtu endiwukhethayo ngumgidi. Emgidini kaloku sinxiba imibhaco. Unxiba umbhaco wakho osisikeyiti, ufake ifaskoti ngaphezulu, ufake incebetha yakho, ufake ibhayi elincinci, ufake ibhayi elikhulu ngaphezulu, uthwale isitafu, usentule ngeqhiya emhlophe. Ubophe iqhiya yakho ngeengacu eziyimibala ngemibala ukuhombisa.

Isinxibo sebhinqa elitshatileyo kunye nentombi engekatshati ziye zohluke. Le itshatileyo isinxibo sayo faneleke sindiliseke anxibe into enemikhono emide nelokhwe ezawuthi gungqu ubude bayo kungabonakali umzimba namathanga wakhe, athwale entloko kwaye ombathe ngaphezulu ebonakalisa inzilo nentlonipho. Yona ke intombi ingasinxiba isikeyiti sayo esindilisekileyo, ingayinxiba itopu yayo kodwa yona ayibekeki nto ngaphezulu yakuhlonipha.

Eyona ndlela ilungileyo yabantu ababhinqileyo yokunxiba emicimbini ebalulekileyo kukuba banxibe iimpahla eziwugquma kakuhle umzimba. Kaloku imizimba yethu singabantu ababhinqileyo kubalulekile ukuba siyihloniphe. Amabele akufanelekanga ukuba siwaveze kwaye faneleke sinxibe into egquma iingalo ngakumbi amakhwapha, kufaneleke into yoba wona angaveli ngaphandle. Kwaye kubalulekile impahla esiyinxibayo iwafihle amalungu ethu angasese.

Eyona ndlela inokusetyenziswa ukugcina iinkolo nenkcubeko yethu ukuze izizukulwana nezizukulwana zifunde kuzo kukuba sigcine izithethe namasiko. Simane siba neendibano apho abantu abadala bazokufundisa abancinci ngendlela yokuziphatha nendlela izinto ezazisenziwa ngayo emandulo.

Mntanam, kubalulekile ukuba uzazi iziduko zakho zonke. Uzazi ukuba uzalwa phi, ngubani. Loo nto kaloku inceda ekubeni uzazi apha phandle ukuba uzalana nabani, ngoobani abantu abalusapho lwakho. Kaloku ukuba awuzazi isiduko sakho, loo nto leyo ingenza kubekho inyala elikhulu apho abantu banokutshatana banze abantwana kanti basisiduko esinye.